Awu, awu, awu, yabona-ke yini manje edala ukuthi kwehle? Kwehle inzalo? Kwehle izinga lenzalo? Yabo indaba yala mabhange lawa, hhayi, hhayi, hhayi hhayi, ngeke phela, hawu, yabona nje angisazi-ke noma ukuthi sekufanele ngiyifake le mali-ke manje-ke ngoba isizongibuyisela inzalo encane, ngeke, inzalo esingazi nokuthi yehliswa yini nayo leyo nzalo yakhona, no, hhayi, angisagculisekile, angisagculisekile nje ngaleli bhange leli, isikhungo sezimali lesi, no, ngeke zisayithola eyami imali.

Kube nzima impela nje akubanga lula. Sekwaba khona amalokhuzana angekho emthethweni, amawebhusayithi angekho emthethweni amaningi. So, kube nzima ngempela ukuthi ngithole iwebhusayithi ye-UIF esemthethweni, kube nzima nje akubanga lula.

Khona kuhle ukuthi ngifake isicelo semalimboleko yomuzi, kodwa angeneme neze, angeneme neze. Ngoba le, le malimboleko inzalo yakhona, hhayi iphezulu kakhulu, and imali kusafanele ngiyibuyise yonke iminyaka emingaka engizobe ngiyikhokha. Kodwa-ke phela-ke kogcina kwenzekile sithembe, kodwa khona akumnandi ukukhipha iy'mali njalo ngenyanga.

Ngazuthi kudingakala umazisi, bese kuba i-statement, istathamente sakho sasebhange, bese kuba amafomu asemsebenzini la obusebenza khona noma la osebenza khona.

I-overdraft imalimboleko abakunika yona esebenza uma i-akhawunti yakho yasebhange isiphelelwe imali, isiku-negative, imali esebenza lapho-ke i-overdraft. Bese kuba isikweletu esivamile sona, kuba isikweletu esiyimali, esiyimalimboleko oyisebenzisa ngendlela oyithandayo wena. Ingxenye yemali abakunika yona isamba ngingasho ukuthi isamba semali abakunika sona nje bese wena uyay'khethela ukuthi uzosenzani.

I-overdraft enemali encane ayikho sihle kulesi simo, kodingeka nje uthole imali eningi noma i-overdraft enemali eningi ukuze uzokwazi ukumela, ukumelana ney'ndleko zasedolobheni ngoba kusebenza kakhulu imali edolobheni. Ngakho-ke kuzodingeka ukuthi uthole imali eningi, uthole imalimboleko enkulu, hhayi encane.

Lapho ngabona ukuthi angisayidingi i-overdraft bese nginayo imali eningi eyanele kulowo nyaka. Ngakho-ke isinqumo sami nje singashintsha kakhulu, kuthathe no-overdraft ngoba ngagcina sekuyele ekuthenini ngingayithathi ngoba senginayo imali eyanele engizoyisebenzisa kahle.

Ngingagxila kakhulu emazingeni enzalo ngoba inkokhelo yonyaka nayo ilawulwa izinga lenzalo yaleyo-overdraft. So, ngakho-ke, kubalulekile ukuthi ngigxile kakhulu emazingeni enzalo. Khona ngizokwazi ukuthi ngizogcina ngikhokha malini uma sengikhokha enyangeni. Ngingabhalansisa kanjalo ngokuthi ngazi izinga lenzalo phinde ngazi ukuthi ngizogcina ngikhokha malini.

Eyi, sengibuye ngashayisana nemoto encane-ke lapha emgwaqweni wangakithi umkhulu, yabona nje, eyi, angazi-ke mina, le moto le manje sekufane ngizame imali yokuyikhanda-ke anginamali yokuyikhanda, yabona abantu balana nje bayabheda nje angazi noma umuntu udrayiva, ushayela ephuze amanzi amponjwana yini? Noma yini? Yabona nje indaba yalapha nje umuntu sekufanele ezame imali-ke uzoyithathaphi imali manje, yabona, ayi, ayi, ayi.